Mme mampho dumela ngwaneso kea tseba ke ho sitetswe haholo ka ho nka tjhelete ya hao. Empa ke ne ke kopa hore o mphe nakonyana ya hore ke tle ke buseletse tjhelete ya hao hanyane hanyane, hobane ha ke sa kgona ho o lefa ka lebaka la ho fellwa ke mosebetsi. Ke kopa ho lefa hanyane ebile ke kopa hore o se ke wa hlola o santsane o e tswadisa ho ya pele o e emise moo. Ke tlo kopa mohau oo ho wena ha ke batle ho ipatela wena kapa ho o baleha, ke batla re nne re phedisane. Kea leboha ngwaneso.

Dumela mme, ke nna mookamedi. Ke nna ya tlo o hlalosetsang ka molemo wa polokeho ya nako e telele ya tjhelete ya hao e ka o tswelang molemo haholo. Ha o boloka tjhelete ya hao ka nako e telele, o fumana ditlhapisetso tse ngata ka hodimo. Ka mohlomong ha nka o etsetsa mohlala, ha o boloka makgolo a leshome a diranta, o ka fumana makgolo a supileng ka hodimo.

Dumela ntate. Ke ka kgona ho o thusa hore o sebedise mohala wa hao ho ithusa ho romela tjhelete ena ya sekolo ntle le hore o nne o tle mona bankeng. O bula phone ya hao, ebe o kena ka hara app ya hao, ka hara app ya hao ebe o o o kena moo o romellang teng batho ditjhelete. Ebe o kgetha a banka eo o e romellang ho yona. Ha o qeta ho tlatsa tsena tsohle, o ka romella tjhelete o se o sa tle mona bankeng nako e nngwe le e nngwe?

Dumela mme, o qala ka ho sheba motjhining o ka pele ho wena, o qale ka ho tobetsa moo ho ngotsweng ho ntsha hwa tjhelete. Ebe hao qeta o sheba moo eo fang dikgetho tsa hore o kgethe hore ke tjhelete e kae o batlang ho e ntsha, ebe hao qetile o penya mmaleng o motala wa motjhini. Ha o qetile ebe o penya mo ho ngotsweng ntsha tjhelete ebe o ntsha tjhelete. Kea leboha.

Ha re reka ntlo ka lelapa, le tsona deposit-e re tlo di kopanela. Hobane kaofela ha rona re lokela hore re ntshe tjhelete e lekanang, mme tjhelete enana ya deposit e fokotsa mokitlane oo re tlo o patalang wa kgwedi le kgwedi. Ka mantswe a mang e fokoletsa rona re le bohle. E mong le e mong o tlamehile a be le seabo ho pataleng tjheleteng ya deposit-e, le hore mokitlane o tsebe ho theoha. Re etsa tsohle jwalo ka lelapa, ha ho na ya sallang morao.

Eya sena se etsa bonnete ba hore insurance e tla patala hobane le ha o ka wa ntsha ditefello tse nyane tsa kgwedi le kgwedi, ho feta tjhelete eo o ka e fumanang. Ha o kentse kopo insurance-ng, empa lebaka ke hore o tlo patala kgwedi le kgwedi. Mohlomong bothata bo o hlahele kamora dilemo tse itseng. Ka mantswe a mang, ba ka ho tloha bao batlile makgolo a mane feela a diranta ka kgwedi, empa wa iphumana o hlaelwa ke bothata kamora dilemo tse leshome. Sena se bolela hore o se o ntshitse tjhelete e ngata haholo ho lekana hore insurance e ka kgona ho o thusa ka yona. Mohlomong ya ba ya sala.